Tipulatifomo letinene to hlalela e swipotso leti ni ti tivaka i girawundi yo tlangela bolo, na girawundi yo tlangela netibolo, na switediyamu, na sport centre hi xinghezi.

Ndzi nga kota ku tiva ndzi nga kota ku tiva ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka swinene, ndzi kota na ku tiva vatlangi ni nga lava tlangaka hi ndlela ya kahle. Ndzi kota ku swi tiva leswaku loko ndzi ri karhi ndzi beja, ndzi beja vatlangi va hi ni va hi.

ina eSports yi nga va ntlangu lowukulu ku fana ni bolo ya milenge, loko ho ya mahlweni hi yi seketela ku fana na leswi hi seketerisaka swona bolo ya milenge. Hi kota ku yi yisa emahlweni hi yi seketela ku ya emahlweni eka tiinthanete.

Ni nga teka vumbhoni lebyi ni nga na byona ku kombisa leswaku a ni na nandzu hi ku endla tivhidiyo ta TikTok-o na YouTube. Ku hlamusela leswaku eka mhangu leyi va ndzi byelaka leswaku ni na nandzu eka yona, a ni a ni na nandzu eka yona ya tiinthanete. hikuva TikTok-o na YouTube hi swona swilo leswi swi rhangaka emahlweni eka tiinthanete.

Vaendli va mitlangu va fanele ku hlamusela vanhu lava va vonaka eSports na lava tirhisaka eSports eka inthanete leswaku matirhiselo ya mitlangu ya vona a ya tshamisekanga. Leswaku mitlangu ya vona ya ta yi ta languseka hi tindlela to biha. Va hlamusela vanhu hinkwavo va swi twisisa hi ndlela ya kahle leswaku mitlangu ya vona, yi nga vonaki hi ndlela yo ka yi nga ri kahle.

Ndzi nga hundzela nkarhi wa mina no wu endla wu va bindzu hi ku teka tivhidiyo ta TikTok-o, ndzi va influencer eka TikTok-o ku tsakisa vanhu. Xin'wana lexi ni nga xi endlaka i ku endla Talk Tag hikuva Talk Tag ni yi endla ni lo tshama. Ndzi teka nkarhi wa mina wa ku wisa ni ti dyondzisa ku rhikhoda, leswi swi nga ta ni nghenisela mali emahetelelweni.

Ndzi nga tiyisisa hi ku hi ku tsarisa mavito ma mina ni ma rhejisitara e online, ni ma .

Ndzi nga tiyisisa hi ku tsarisa mavito ma mina ni tinambara ta mina ta pasi, ni ku ti rhejisitara leswaku ti tirha eka inthanete swi ri nawini.

A nga teka swithombe swa makhandlele ma yena a swi heleketa eka WhatsApp-u kumbe ka Facebook-u. Na ku teka makhandlele ya yena a kha a komba mani na mani endhawini leyi a tshamaka ka yona, loko ku ri a nga na foyini ya inthanete.

Suzan a nga ti endlela xinavetiso xa yena xo koma, lexi hlamuselaka leswaku u baka magwinya ya mikhuvo leyikulu.

Tipulatifomo letinene ni to dyondzisa eka inthanete i YouTube-u. A nga endla tivhidiyo eka YouTube a tlhela a endla tivhidiyo ka TikTok a karhi a dyondzisa machudeni.

Tiwebusayiti letinene a nga xavisaka swifaniso swa yena i Facebook-u kumbe WhatsApp. A nga endla tichanele eka WhatsApp kumbe a endla ti-group ya swifaniso swa yena eka Facebook. Hi kona laha a nga ta xavisaka swifaniso swa yena.

A nga navetisa bindzu ra yena ra vutiolori lomu timolweni na le madorobeni, hikuva hi laha vanhu vo tala va hlanganaka kona. Kasi a nga sungula ku navetisa endhawini leyi a tshamaka na yena ka yona. I vanhu lava va nga ta n'wi seketela swinene hikuva i i vanhu lava va n'wi tivaka.

Ti-brand-e hi tona ti tholaka ti-influencer leswaku ti va swinavetiso swa ti-brand ta tona eka ti inthanete. Loko ti-brand ta tona swinavetiso swi fambile kahle ti-brand-e hi tona ti hakelaka ti-influencer.

Mahungu leswi nga kahle i WhatsApp-u na Facebook ngopfungopfu TikTok hikuva hi yona yi fambaka emahlweni eka manguva lawa.

Munhu loko munhu a ri karhi a tlanga mitlangu eka inthanete a nga hlangana na makhombo yo fana ni scam hikuva masiku lama va tele byi tele ngopfu vukungundzwana kumbe kumbe swilo leswi nga ri ki nawini a nga tlanga mitlangu ya inthanete a tlanga ntlangu lowu nga riki enawini hi swona swi nga ta endla leswaku swi n'wi nghenisa ekhombyeni.

Ina ndzi nga pfumela hikuva loko a ri karhi a tlanga na vanhu lava a va tivaka vukungundzwana byi ta va byi ri kona mara byi ta va byi ri eka xiyimo xa le hansi kambe loko a ri karhi a tlanga ni vanhu lava a nga va tiviki vukungundzwani byi le henhla ngopfu kumbe timhaka ta scam ti le henhla ngopfu.

Ndzi nga teka magoza ya ku n'wana wa mina loko a nghenelela mitlangu leyi ya ka inthanete ndzi va ndzi endle vulavisisi byo hetiseka leswaku mitlangu leyi yi nga n'wi nghenisi eka timhaka to biha kumbe eka mikhuva yo biha.

Mintlangu ya tikhomphyuta kumbe tiinthanete i mitlangu ya kahle swinene kambe yi fika laha yi endlaka leswaku n'wana a nga vi ni nkarhi wa tidyondzo ta yena ta le xikolweni hikuva u ta tshama a ri eka mitlangu nkarhi ni nkarhi hambi ku ri mikarhi leyi a faneleke a endla mitirho ya yena ya xikolo.

Mitlangu ya tikhomphyuta kumbe tiinthanete a hi mitlangu leyi n'wana a faneleke a tshama a kha a yi tlanga hikuva yi endla leswaku n'wana a nga ha vi ni nkarhi wa ku endla mitirho ya xikolo swo fana na mitirhokaya kumbe ku hlaya tibuku ta yena kambe i mitlangu leyi a faneleke a vi ni nkarhi eka yona.

Mintolovelo leyi eka mikarhi ka ka ya sweswi a ya ha ri kona hikuva na ku vanhu va tshama ndhawu yin'we va orha mindzilo a swa ha ri kona manguva lawa ku tele ngopfu tithelevhixini hi swona vanhu loko va tshamile va hungasaka hi swona ku nga ri ku orhela mindzilo.

Vana na lavakulu va nga tlanga mitlangu yo fana na Chess eka minkarhi ya sweswi kumbe va tlanga ti-game leti nga kona ta inthanete swin'we hikuva a ka ha ri minkarhi ya xikhale eka mikarhi ya xikhale a va tlanga swilo swa ku fana ni magava.

Mitlangu yi pfuna vana hi ku endla vunghana ngopfungopfu na le eswikolweni hikuva n'wana hambi a nga ri tlanga na vana van'wana loko a ri na vana van'wana wa swi kota ku tlanga.

Valandzeleri va mina ndzi nga kota ku va xihungasi xa ku fana ni swilo swa ti-jokes ndzi vulavula hi swilo swa ku hlekisa swinene swilo leswi swi humelelaku siku ni siku kambe ni swi teka ndzi swi endla swilo swa ku tsakisa swinene.

lebyi vantshwa va nga na nhlohlotelo byo swi endla i ku va ti-influencer ngopfungopfu eka TikTok hikuva vantshwa va sweswi va tirhela ngopfu na mali va swi tiva leswaku loko va ri karhi va kha va endla mitlangu ya ka inthanete kumbe ya ka thelevishini i swilo leswi swi nga ta va nyika mbuyelo wo karhi emahetelelweni.

Caster semenya u fikile eka xiyimo lexi hi ku tsutsuma lokukulu hikuva u sungurile ku tsutsuma a ri n'wana la ntsanana swinene a tsutsuma hala tlhelo a ri mutsoniwa kambe a nga heli matimba a ya mahlweni a tsutsuma hi swona swi nga endla leswaku a humelela swinene evuton'wini bya yena.

Hi nga tshama hi ri karhi hi endla swihungasi swa ka inthanete kumbe hi va hi ri busy hi tithelefoni lexi nga ta hi nghenisela mali ye le sayitini loko hi tshamile ku nga ri ku tshama ntsena hi nga endli nchumu hi nga endla swilo swo fana ni ku endla ti ta ka kumbe hi kuma bindzu ri tsanana leri hi nga ta xavisela vanhu laha hi tshamaka kona.

ni nga tsakelaka ku hlangana ni wona i ntlawa wa business kumbe ni va munhu loyi ndzi swi tivaka ku ku na xilo lexi ni xi xavisaka business leri ni nga na rona ri ni ngheniselaka mali hi le sayitini ku nga ri ntirho wa mina lowu ndzi wu endlaka ntsena kambe business leri ndzi ri tirhisaka ku nga va business ra ka inthanete kumbe business ra ku xavisa ti-container swilo swa ku hlamba swa vavasati hikuva hi swona swi fambaka swinene.